Ke la tshwanna ke ho kopa metseng eo e ne le pela dishopo tseo. Ke re, ke kopa ho kena ha pula e ema ke tla tsamaya. Mme ba ntumella, mara ke le metsi.

Re lokela ho tshwarwa batho ba qhwadileng hantle. Ka hoba ke batho be leng hore ba tshwanang le rona, ke feela ho na le moo e leng hore ha ba right teng. Mare bona ke batho, ba na le mahlo ebile ba utlwa.

Ha baoki ba ka tlohela ho qoqa letshehare kaofela ba sa thuse batho. Dipetlele di ka tlohela ho tlala.

Ha ho bonolo hohang ho hlokomedisa batjha ka taba ya thobalano. Empa ho bohlokwa hore ba tsebe hore ha ba ka robalana ka ntle le kgohlopo, ba ka qetelletse ba kula. Mme mme ba loketse hore ba phele ba sebedisa kgohlopo ka hoba ba ka ba mmeleng, kapa ba kula.

Ee, empa o lokela ke ho ikwetlisa letsatsi le leng le le leng. Mme o je le dijo tse hantle.

Ee, empa o lokela ke ho ikwetlisa, o je hantle dijo dijo tse nepahetseng. Eseng dijo tse nang le mafura.

Matlo a bona a ditshila, ha bana dijo. Mokudi ha a lokela ke ho dula ntlong e ditshila.

Ho etswe kopano ya batjha, moo e leng hore ho tla ba ho baoki kaofela ba ka ba teng. Ba hlalosetse batjha hore ba ka etsa jwang ka hore ba thibele pelei.

Ha ke e tshepe. Ka hoba nna tumelo ya ka e ho Jehova Modimo. Jehova o phela a na le nna, ha ke kgumama ka mangwele ke mo rapela. Ditsela tsa ka di tsamaya hantle.

Baoki ba mahaeng nkare ha ba rate mesebetsi ya bona. Ha ba thuse bakudi, sepetlele se ditshila. Baoki ba qoqa, ke bone moferefere fela. Nkare baoki ba dipetlele tse mahaeng ba ka lelekiwa ka ofela.

Ke nahana ke hore batho ba tswang lefatsheng le leng ba tla lefatsheng la rona. Ba bang ba ya mafatsheng a mang. Moferefere oo ke ona o cause-sitseng bokudi bona. Hore bo tlale lefatshe ka ofela.

Batho ba kgutlela mahaeng ha se hore ba kgutlela ba batla. Ba bang, ha ke dumele ba kgutlela because of ba batla. Ke nahana ba kgutliswa ke taba tsa hore mesebetsi e fedile. Or moo bana ba dula teng, ke nne ba rent-ile.

Ee, sepetlele se nketse lebollo sebaka. Ka hore re hola re tseba hore batho ba bo ntate ba isiwa lebollong. Mme ba rutuwa ka hoba ntate hore ntate ke eng. Sepetlele wa ya feela, ba etsa ntho e ba e etsang e fele. Mare lebollo ba o ruta hore o ikemisetse o be le maikarabelo.

Ke ne ke utlwile bohloko ke le mo bohlokong ba leoto. Empa baoki ba la qala ka nna ka hore ke robehile leoto.

Ka hore ba be le di-patroller.

Ho bohloko haholo ho reka ntho e sa sebetseng, o tshepile hore e tlo o thusa.

Ke kgwedi ya ho fana ka diteboho.

Ke ka sebedisa , ke e ratela hore ha e babe, ha e mpe e tswekere. E sebetsa mala ka pele.

Ka hore ka mehla ke ye teng ho lo ba hlokomela.

Dithibela pelehi di a fumaneha di le clinic-ing. Ho ba bonolo hobane bomme le bontate ba sebetsang dipatala le di-clinic-ing. Ba di beha haufi le moo batho ba kgonang ho di bona kaofela. Moo mang le mang a fetang teng, a ka kgona ho inkela tsona. Hobane ke ntho tsa bohlokwa. Jwale batho ba sebetsang di patala le di-clinic-ing, ba di entse hore di fumanehe ha bonolo. Hore motho e mong le mong a kgone ho di bona, le ho inkela. Haebenyaneng motho a di hloka.

Di-company. Ha di-company tsa private di batla ho fa bana ba dikolong dijo. Di ka etsa jwalo. Empa ha matitjhere a dumellane le bona. Jwale ha re tla ka le saeteng la matitjhere, ha ba fe bana dijo. Ba dumelle di-company tsa private di fe bana dijo. Ha ba ntse ba ba hlophisa tjhelete ya ho ithekela tsona. Jwale ke ha bohlokwa hobane hona le bana ba bang ba robalang ba sa ja. Jwale ho ba bonolo hore sekolong manene ngwana a je, a tsebe hore ho fitlha ntlong o tla ba a ntse a jele. Jwale ke ha bohlokwa hore .

Lefu lena la kankere le bohloko, ke lefu le sehloho. Empa ha o ka ya clinic-ing e haufinyana le wena. Wa etsa nthwena ena e bitswang ka ho thwe ke pap smear. O ka fumana pap smear ke yona e tla o thusa ho fumana hore na o o na le kankere kapa ha o na yona na. Jwale ha o ka iphumana o na le yona, ke ha bohlokwa hore o dule o ntso tsamaya sepatala bao bao thuse ka metjhini enana ya bona ya bo di-chimo therapy. Ke tsona tse tla tse tla thusa.